Kubalulekile ukuba nolwazi kanye nokuqonda imibhalo emfishane yomshwalensi womngcwabo ngoba ikwenza uqonde uhlobo losizo ozoluthola ngomshwalense. Imigomo nemibandela, njengezikhathi zokulinda, kanye nokusebenza komshwalense. Izindlela zokuxhumana nenkampani yomshwalense ngolunye usizo kanye nokwazi izibophezelo zakho, nokuqinisekisa ukuthi umshwalense usemthethweni.

Ukubolekisa ngemali encane njengethuluzi lokufaka kwezezimali kumbe ukwandiswa kwezimali kungawumbono omuhle ngoba kungakwakhela elinye ithuba lokuzakhela imali eceleni ukuze ukwazi ukufeza izidingo eziningana zakho. Lingakusiza ekusizeni nokuthuthukisa izimpilo zabanye abantu kulesi simo esibi somnotho. Kuphinde kudale intshisekelo yokufuna ulwazi ngezezimali. Nokuyinto ebalulekile esikhathini samanje.

Ngingazizwa ngikhungathekile, nginovalo kanye nokusaba ngoba i-forex akuyona into engiyaziyo ngaleyo ndlela kumbe enginolwazi olwanele lokwazi ukuyihlaziya, kumbe ukuyiqonda ukuthi isebenza kanjani. Nokungabangela uvalo kumbe ukukhungatheka uma kungadingeka ngitshale imali kuyo kumbe kuvele ithuba kuyo. Kungangenza ngibe manqikanqika, ngisabe ukulahlekelwa yimali ngenxa yokungaqondi ukuthi isebenza kanjani.

Ngokwami ngibona kumele kunikeze amandla okwandisa amathuba okuxhumana kanye nokwabelana ngosizo ngendlela esabalele nephuthumayo. Kimi kungenza ngibone ikusasa lezinkokhelo zedijithali liqhakazile ngenxa yokuthi lezi zinkokhelo ziqhakambisa ukuxhumana, ukusabalala kwamathuba okuthola usizo nokusizana, kanye nesivinini sokuletha lolu sizo. Okwenza izindleko zinciphe, kuphinde kusenze sisondelane ndawonye.

Ngingaqinisekisa ukuthi kuqala ngempela ngikhokhelwa imali encane, ngokubuka izinkokhelo engizitholile. Ngingaphinde ngiqonde izinkokhelo ebengizenza emholweni kwami, emholweni wami kwi-UIF. Emva kwalokho ngingazikhandla ngokuya kwi-inthanethi ukuthola imininingwane yakwa-UIF. Ngifunde kabanzi ngawo i-UIF. Ngiphinde ngizibophezele ngokubathinta ngomakhalekhukhwini, kanye nezinye izinhlaka zokuxhumana. Ukuthola ulwazi olusabalele nokuqonda eminye imininingwano.

Inqubo engiyazi engiyaziyo ukuthi kufanele ufake isicelo se-UIF, ngoba uxoshiwe. Uphinde ufake ngokuqinisekisa incwadi egunyaza ukuxoshwa, imininingwane yakho nomazisi, kanye neziliphu zokuhola. Kimina ngikuthola , kimina ngikuthola lokhu kunzima, ngenxa yokungasabalali ngokwanele kolwazi nge-UIF, kanye nesikhathi esingasheshi sokusocongwa nokubhekwa kwemininingwane kuqalwe inkokhelo maduzane uma ngisethubeni lokuyithola.